Bagolo ba phaka dipilisi kwa ditleliniking gape ba fiwa le dijo.

Ke nagana bagolo ba tlhokomele ke ba lelapa ka gore ba kgone go nna le matsatsi a bone a bofelo le batho ba e leng gore ba ba rata.

Bagolo ga ba fiwe dijo ka nako jaaka pele, mo malatsing a segompieno bagolo ba direlwa dijo tse tsa segompieno sa Sekgowa tse e leng gore bašwa ba ikgatholositse tsone, bagolo ga ba fiwe dijo ka nako.

Di dira gore o tlhomphe batsadi le gore o tlotle batsadi ba gago o ba rate.

Lelapa le setšhaba di dira gore setso se dule se le teng re tlhokomele go ikgatholosa setso.

Re na le ditirelo tsa setso le dintlo tsa segodi.

Re na le dintlo tsa segodi tse e leng gore di a duelwa, bana ke bone ba e leng gore ba di duela.

Akanya gore fa puso e ka oketsa madi a e le gore ba a fa bagodi kgotsa ba bafe dijo le tšhelete mo godimo gore bagodi ba kgone go ka nna le tlhokomelesego.

Ke akanya gore ga ba kgone go iphedisa ka yone ka gonne e mo e leng gore puso fa ne e ka bafa dijo gape e bafe tšhelete eo jalo-jalo ka gonne gantsi batsofe ba godile ba na le malwetse mo e leng gore ba tlhoka tšhelete gore ba ka e dirisa go ya dipetlele jalo-jalo.

Ke ditirelo pusong, ko SASSA, ko e le gore o ya go ikwadisetsa madi oa teng gore le wena o kgona go kry-a madi a phenšene jaaka mogolo.

Ke nagana gore e bikinyana ka gonne ga o le motsofe go nale ditlhokego di le dintsi. Dintlo tse e leng gore di tlhokomela batsofe di na le mathatanyana ka gonne motsofe o tlhoka go tlhokomelwa, tšhelete ya bone e bikinyana.

Go simololiwa go amogela pension-e ka dingwaga di le masome a thataro, ke nagana gore ga setse o na le dingwaga tseo ga o kgone go ka tlhola o dira sepe.

Ke nagana puso ga e ka dira di-transport-o go ya ka matsatsi a bone a ba yang kwa sepetlele, go tla nna botoka jalo-jalo.

Nagana fa puso e ka dira di-mobile clinic tse e le gore di kgona go latela bagolo ko metsing, ke nagana seo ke sone se se ka dirang gore go nne botoka.

Mo ke dulang teng o ka tsamaya metsotso e le le some kgone o fitlhele tleliniki mme batho ba e leng gore ba dula mo metse mabapi ba dirisa tliliniki eno e ke dirisa, ke nagana fa puso e ka dira di-mobile clinic gore bogodi bo kgone go fitlhela tleliniki ka nako mo e leng gore ekgona go ba latela ko metseng ya bone le ko metseng mabapi.

Go botlhokwa ka gore batho ba le bantsi ba dikobodikhutshwane ga e se botlhe ba e leng gore ba kgona go ya tliliniking, gantsi batho ba bangwe ba tlhoka tšhelete gore ba kgona go pagama a dirisa di-transport-o go ya ditleliniking. Ke ke nagana gore ditleliniki tse di tsamayang di botlhokwa.

Bolwetse jwa go gotlhola le bolwetse jwa go opiwa ke tlhogo.

Ba amega thata ka gonne re le batho ga re lekane, go na le batho ba e leng gore ba dikobodikhutshwane, ga ba na madi, ga ba tšhelete mo e leng gore nako e nngwe o ka be motho a tlhoka go ya tliliniking mme a tlhoka gore a ka dirisa sepalamo a sena le madi.

Balwetse ba feleletse ba amega gore ba ye kwa di-pharmacy gore ba ka kgona go ka kry-a melemo e e le gore ba e tlhoka.

Batho ba boifa ka gore e be ba sa fitlhele thuso e le gore ba e tlhoka, nako e nngwe badiredi puso ba rona ba be ba sa ba tseye sharp-o mo e leng gore ba 'ira gore ba feleletse ba nyatsa go ya tleliniking.

Batho ba le bantsi ba tlhoka kalafi. Molwetse fa a tlile pele ka ene o le gore o ya go thusiwa pele.

Fa o le motho, o tlhoka thuso motshegare otlhe kana le bosigo botlhe. Ke nagana go molemo thata gore puo e be e dirile gore ditleliniki tsa rona di kgone go bulega motshegare le bosigo botlhe ka gonne o ka se itse gore o le motho o ya go tlhoka leng thuso, go molemo thata.

Ka go ka dira meletlo e e leng gore e a go ruta batho ka malwetse ana le go ka tlhotlheletsa go ka ja dijo tse di siameng tse e leng gore di siametse mmele.

Ka go ka lemosa le go ka ruta balwetse ka one le go ka dira meletlo e e leng gore e ka kgona go ka ba lemosa ka mokgwa o bolwetse le malwetse ao a leng setlhogo ka teng le go ka ba.

Ke nagana fa puso e ka dira meletlo e leng gore e ka kgona go lemosa baagi ko metseng ka malwetse a.

Ke nagana fa puso e ka thapa batho ba le bantsi e ba ise dikolong go ka ba ruta gore ba kgone go ka bua le batho ba rona metseng, ke nagana seo se ka thusa ditleliniki tse di tsamayang.

Se sentle go bona ba lefelo la pholo ba dirisana mo e leng gore tiro ya bone ke go ka thusa batho le malwetse a a diragalang mo nageng ya rona.

Fa o na le bolwetse jwa sukiri o a go bona ka go ka ja thata, go rota thata mme seo o a go tshwanela ke go ka ya kwa tleliniking go ka bona gore go diregang ka wena.

Ba tla otliwa ka go ya kwa kgolegelong ka gonne ba dira bosula thata mo matshelong a batho, a basadi le bana.

Fa puso e ka bopa mafelo a e leng gore a na le metshameko e e leng gore e ka dira gore ba kgone go lebala ka seo.

Ditirelo tsa puso di ikanya go gontsi thata fa puso e ka abela dipetlele di-ambulance di le dintsi ka gonne batho ba le bantsi ba sokola go ka kry-a thuso ya di-ambulance.